Ke nomoro ya itshupo e bong ID, dingwaga, ba lebelela le aterese.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto ke go sheba madi ao banka e a tsayang kgwedi le kgwedi, ke go sheba gore ba bereka ka tsela e feng a ke ka madi a gago a go bolokesega kampo jang.

Histori ya gago di amana ka tsela ya fa go batlisiwa pele, ba ka go direla karata ya sekoloto, ba sheba gore a mme o a tshepegala, a o patela ka nako mme ga gona gope o sa tsamayang wa tlogela fela o sa patele sekoloto. Go tokafatsa ke ka fa o ka tshwanela ke go patela dikoloto tsa gago o diragatse seo o se buang.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila kopo ya karata ya sekoloto ke go bua maaka mme o ka tlhomamisa kopo ya gago e tsamaye sentle ka go bua nnete go se fitlhe sepe.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, o tshwanetse go e tlhaloganya melawana ke gore o itse gore o etsa le batho ba ba jang, a madi a gago a tla bolokesega, di-interest-e tsa teng di tsamaya jang?

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho thata ka fa ba tla etsa dikarabo tse di siameng.

Ke dilo tsa go tshwana le karata ya itshupo lekwalo la masepala, lekwalo le le bontshang gore o patelwa bokae kwa mmerekong wa gago.

Dilo tse di molemo ke go itse se o se dirang, go itse kwa o dulang.

Ke dituelo tsa interest tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng akhaontong mme di ka tilwa ka go baya seelo sa madi ao mongwe wa karata a fiwang.

Di ama motho o a dirisang ka tsela e e sa siamang thata ka gonne motho wa go tshwanela ke go patela madi a fetang a o a tsenyeditsweng mo bankeng mme ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno ke ka go shebisisa sentle gore go tsentswe madi a maleba e seng madi a mantsi a a fetang selekanyo.

Ke ditsela di le dintsi thata tse di ka dirisiwang mo boemong jwa mokgwa wa adima madi mo bankeng mme di tla thusa ka go fokotsa mela kwa dibankeng ka go thusa batho go se dirise madi a mantsi go palama go ya kwa bankeng.

Tirelo ya go tsaya madi mo bankeng a go tsaya loeto, o tsenya kopo pele ga loeto.